Mo setsong sa me batho ba apara diaparo tse di tlwaelegileng tse di phothulogileng le tse di siameng mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Ka ntlha ya gore o bontsha boitshwaro jwa setso, tlhompho le boikokobetso mo tirong ya semmuso. Go apara moaparo wa setso mo meletlong e e tlotlegang go dira gore motho a tlhomphege.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa basadi wa Xhosa. Jaaka le ditlhako tse di kgatlhisang o montle ka gonne o bontsha setso ka mebala e e kgatlhang. Morwalo o tlhomogileng le boikokobetso mo setšhabeng o dira go re mosadi a itumelele a bontshe tlhompo. Mme a tlhomise boitshwaro jwa setswe mo meletlong e tlotlang.

Ee, ke nagana gore diaparo tsa setso tsa basadi tse dikhutshwane tse di bontshang dintsha le matsele. Jaaka se-Zulu le se-Xhosa di ka roeletsa bana ba segompieno gore ba gore batle go apara diaparo tse di tshwanang. Seno se direla ka kgonne banna ba bona moaparo o o bontshang mmele ka tsela e kgatlhang. Mme fa go se tlhalose ya setso le tlhompho ba ka kopisa sengwe se se sa siamang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka tsela e e bonalang le e e kgatlhang. Selo se tlhomilweng ka seno ke gore di dira gore motho a bontshe dingwao, ditumelo le maikutlo a mangwe a botshelo jwa gagwe.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyala o tshwanetse go simolola go apara moaparo o o tlhomologileng le o sa kgathatseng botlhe. Jaaka diaparo tse di motlhofo le tse di phothulogileng. Mme a fokotse go bontsha mmele ka tsela.

Diaparo tsa Setswana di dira ka masela a tlhago go bontsha boitshwerere, setso le tlhompho. Mme maena o na a bontsha boitlhophelo jwa setso le maemo mo setšhabeng. Maina a meaparo a Setswana ke seshweshwe.

Ke akanya gore setso le diaparo tsa basadi di na le kamano e kgolo. Ka gonne diaparo di bontsha boitshwaro, tlhompo le maemo a setso. Diaparo tsa basadi di fetola maikutlo a batho ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Di tshegetsa dingwao le ditumelo. Mme di bontsha boikokobetso le boitshwaro jwa setso mo meletlong e e tlotlegang.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le fashion-e tsa gompieno di ka tshela mmogo ka tsela e e tseneletseng go dirisa wa setso mo diaparo tsa gompieno. Go ka thusa go boloka setso le boswa jwa o ne. Ka nako e lengwe go latela ditsela tsa fashion-e ya gompieno. Le fa go ntse jalo ke botlhogo ke botlhokwa go lemoga gore di na le mekgwa le ditlhoko tse di farologaneng ka ntlha.

Ditso tse tse di farologaneng di tlhotlhetsa tsela e basadi ba aparang ka yona ka go e tlhophisa mebala, mekgwa le meaparo e e tshwanetseng setso sa bone. Go bontsha boitshwaro, maemo le tumelo tsa setso.

Ee, ke akanya gore fashion-e ya gompieno e thusa go rotloetsa diketana magareng ga basadi le banna, ka mebala le morwalo o o tshwanang mo diaparong. Bobedi bo bontsi bobedi bo bontsha ditšhono tse di tshwanang mo go aparang le boitshwarong. Mme se se dumelanang le metsamayo ya segompieno e e tlhokang tekatekano, tlhompo le boitshwaro jo bo siameng mo setšhabeng.